Akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata e go ka nnang molemo go e leka, merogo na le ya go fapana-fapana, yeo e re fang notsho, go nale merogo ya sepinatšhe yo e ratago ke batho ka moka, ba ba utlwana le merogo ya sepinatšhe. Go na le bao ba sa kwaneng le yona merogo eo ka one ya ba twatjha, mara re tshepisa gore go kaone o e jala jona gore o kgona go nontsha ke dipeo tseo tsa gago.

Go jala mefuta futa ya mangu go jaaka kare o jala diapole, go jala diapole go tlhoka mobu o o nonneng le metsi a lekaneng. Balemi ba simolola ka go jala ditlhare, mme ba di nosetsa kgapetsa-kgapetsa, ditlhare di tlhokomelwa ka go thibela dibokwane le malwetsi. Fa di gola sentle balemi ba kutula mango a mantle a ka rekisiwang jaaka dithoto tsa kgwebo.

Merogo e jaaka ditamati e jalwa ka go epolola mobu, wa tshela peo ya gago ya ditamati, wa nna o tshela metsi gore e kgone go tswa.

Rooibos e simolola ka peo e jalwang mo mmung o omeletseng wa Kapa Borwa. Peo e tlhakane le go alafiwa pele e jalwa gore e mele sentle. Fa e setse e tlhoka le go dirisiwa dinonyane le matlakala, Rooibos e gola mo dikgweding di le mmalwa. Mme fa e se e botswitse e kotulwa ka go segwa makala, makala a phuthwa mme a robega ge a omile go diriwa kofi.

Rooibos e na le melemo e mentsi mo botsogong le mo boitekanelong. Ntlha ya ntlha e na le dikhemikhale tsa tlholego tse di thusang go lwantsha malwetsi jaaka antioxidant. E thusa go fokotsa kgatelelo ya madi le mathata a pelo, Rooibos ga ena khafeine jalo e siametse batho botlhe go enwa letsatsi le letsatsi.

Phetogo ya bošwa e bitswang go climate change, go tshwana le komelelo, pula e sa lekaneng, go tharolola se o tshwanetse go dirisa mulching le drip irrigation, le go sireletsa mebu kgatlhanong le erosion. Balemi ba bannye ga ba na maatla mo mmarakeng, o tshwanetse go tlhoma cooperative ya balemi, fetola rooibos go nna dithoto tse dingwe.

Balemirui ba lebane le dikgwetlho tsa go tshwana le phetoso ya maemo a le ratadima go tshwana le komelelo e telele. Pula e sa lekaneng, seo se ka rarololwa ka go beya tshireletso tsa mobu.

Merogo e mengwe jaaka kharotse, beetroot-i le brokholi e na le di kotulo tse di thata tse di sireletsang karolo ya kare ga Go boloka bophelo jwa yona gore e sa senyega ka bonako, setso le tatso le go boloka phepo ya yona.

Dithoro le mabele di na le seabe se se kgethegileng mo mmeleng wa motho ka phepo le botsogo. Di fa maatla, di na le diporoteini tse di botlhokwa, tse di thusang go aga mesifa le go oketsa mmele ka kakaretso. Di tletse di minerale tse di botlhokwa potasiamo le fosefeite. Tse di thusang pelo, mesifa le dintshi go tshela sentle, go ja dithoro le mabele go ka fokotsa kotsi ya malwetsi a pelo, sukiri e ntšha le go thusa gonna le boima jo bo siameng.

Wine farming ke temo ya wine, mme wine e simolola ka diripe, mmino wa di jalo tse di jalwang mo wine farming ke diripe se ke seo se se botlhokwa thata gore go kgone go ba le wine.

Tse botlhokwa tse o di tlhokang go ka itshimololela tshingwana mo lapeng ke sebaka se se siameng, go tshwana le moriti le letsatsi, metsi, tlhokomelo, malagasi a omileng, mabele le dijalo tse dintšha.

Rrooibos e simolola ka peo e jalwang mo mmung o omeletseng wa Kapa Borwa. Peo e tlhakane le go alafiwa pele e jalwa gore e mele sentle. Seo se thusa farologaneng ga tshedi le gore o seledilwe tikologo.

Dithoro le dijo tsa dithoro tseo di botlhokwa thata ke mangu, apole, le banana go ba le mabele. Di na le seabe se se kgethegileng mo mmeleng wa motho, ka phepo le botsogo. Di fa maatla, di na le diporoteini tse di botlhokwa, tse di thusang mo go aga mesifa le go oketsa mmele ka kakaretso. Di tletse mineral tse di botlhokwa potasiamo, fosefeite tse di thusang pelo, mesifa le dintsi go tshela sentle. Go ja dithoro le mabele go ka fokotsa kotsi ya malwetse a pelo, sukiri, entšha le go thusa rona le boima jo bo siameng.

Rooibos e simolola ka peo e jalwang mo mmung o omeletseng wa Kapa Borwa. Peo e tlhakane le go alafiwa pele e jalwa gore e mele sentle. Mmu o tshwanetse go omelela go fitlha o tielela. Fa e setse e tlhoka le go dirisiwa dinonyane le matlakala, Rooibos e na le melemo e mentsi mo botsogong le mo boitekanelong. Ntlha ya ntlha e na le di chemical tsa tlholego tseo di ka thusang go ntsha le go lwantsha malwetsi jaaka antioxidant, e thusa go fokotsa kgatelelo lo ya madi le mathata a pelo. Rooibos ga ena khafeine jwalo e siameletse batho ba botlhe ge e nwa letsatsi le letsatsi.

Rooibos e na le melemo e mentsi mo botsogong le mo boitekanelong. E na le dikhemikhale tsa tlholego tse di thusang go lwantsha malwetsiJ jaaka antioxidant, e thusa go fokotsa kgatelelo ya madi le mathata a pelo, Rsooibos ga ena khafeine jalo e siametse batho botlhe wena tsatsi le letsatsi.